Tjhe, renkeng ha wa bolokeha haholo. Ho ba ke moo batjha ba tshwarwang poho, ba nkelwang di-phone. Batho ba baholo ba nkelwa dijo tsa bona tse ba di rekileng le tjhelete ya bona.

Ke nahana hore ha tshwanela ho ba le batho ba nkang dijo tsa batho ba baholo jwaalo ka batsofe, dishopong moo ba rekang teng ba tlo ba behela tsona renkeng.

Ke behile tjhelete ya ka bankeng eo e leng hore e tlaba ya mafura fela kgweding ena ka ofela.

Tsatsing leo ke ne ke palame taxi e ntjha-ntjha. Ho ne ho le monate haholo ka ha mokganni e ne e le motho ya lokileng haholo, ya kgonang ho bua le bapalami ba hae ka tsela e nepahetseng.

Mmuso o lokela ho fa di-clinic tsena tse mahaeng ditulo tsa mabidi tse ngata. Ho re batsofe batsofe ka ofela ba nang le bothata ba ho se kgone ho tsamaya, ba kgone ho fumana ditulo tsa mabidi.

E itse ha ke elellwa hore ekare ho kena moya fesetereng e ke dutseng ho yona. Ke ile ka bolella e mong wa basebetsi ba ka hara sefofane ka moo. A mpolella hore taba ena o tla e tla nkelwa bohato. Ntho e kileng ka e nahana ka pelong kore fela sefofane sena se wa ka rona re le bapalami. Moya wa ka ne se o le hodimo haholo, ke sa kgone ho ilaola. Ke ile be ka re ba ne ba ntlose setulong sena eno ke dutseng ho sona, ba mpehe setulong se seng.

Eya, ke ile ka hlokomela mme ke ntho e ntle haholo eo ba e etsang bakganni ba dibese ho batsofe ba rona.

Nka ngangisana le mokganni tabeng ena ya hore mohlomong o batla ho ntlela ka botsotsi hobane ke le motho wa mme ebile ke tsamaya ke le mong. Ha hona motho a ka a ka lwanelang. Hoja ne ke tsamaya le molekane wa ka ona a ke ke be a e tjho ntho eno ae tjhong ho nna. O na a ke ke be a ntlela ka botsotsi. Jwalo ka hoba ke tsamaya ke le mong ke le motho wa mme o bona hantle hore a ka tla ka botsotsi.

Hobane maphelo a ka a bapalami ba ka hara tekesi ya hae a matsohong a hae. Bapalami ba ba tshepetse ho yena. Ntho e nngwe le e nngwe e ka hlahelang e ka hlahellang mopalami a le ka hara tekesi ya hao. Ke boikarabelo ba hao hore o tsebe ka taba eo e ne o mo sireletse.

Ee, nkile ka e bona. Moo ke dulang teng e teng. Empa baahi ba e sebedisetsa ho tsamaya ka maoto. Ha ngata ha hona di-bycycle tse ngata motseng mona.

Ke tla re ha ke batle ho palama taxi eo hobane e fihlile lata. Hodima e fihlile lata ke sekorokoro. E a nela, ha pula ena e abnela. Mabidi a teng e se e le ya kgale, e a thella fela. Ke ke tla ba jwetsa hore taxi ena e ya tshosa eno ha hona hore nka e palama nna.

Ke tlo kopa mokganni a theose matshwafo le bapalami ba theolle matshwafo ho buisanweng hantle. Hobane nna nkekebe ka tshehetsa ntwa e leng hore ha ke tsebe ebile ha ke batle ho e kena.

Batsofe ba ka. Moruti o ne a itse ke le tsebise hore mona kerekeng ho se ho na le koloi e latang batsofe ka Sontaha se seng le se seng, e be e ba kgutlisetse hae. Ke kopa ka Sontaha se seng le se seng hoseng ka hora ya borobedi, motsofe e mong le e mong a ba eme hekeng ha hae. Moo koloi e tlo tla e mo nkang teng e mo tlise kerekeng. Mme ha kereke etswa, ke kopa batsofe ka ofela ba kene ka hare ho koloi hore e kgone ho ba kgutlisetsa malapeng a bona.

Ha sefofane se diehile, re ka dula ka mononong ho fihlela re be re thola molaetsa wa hore sefofane se se se lokile. Dintho tse ka diehisang sefofane ke hore mohlomong se na le phoso kapa se na le bothata. Ebile moo se tswang teng se ile sa kopana le mathata ntse se le hodimo. Ke ka hona se diehileng.

Ke kopa ho le sebedisa ditekesi tsena di-Uber le di-bolt. Ke kopa le hlokomele hore bakganni ba lona ba hantle, ha ba ya nwa jwala, ha ba ya tahwa. Ba hantle, ba maemong a hore ba ka kganna na.

Tjhe, ha ba di nkelle hloohong ho hang. setjhaba se dula se lla hore ba fihla lata mesebetsing kapa ba latuwa lata. Empa bo ramakoloi ha ba nkelle ditletlebo tseno tsa setjhaba ho hang. Ha ba di nkelle hloohong ho hang. Ba dula ba lla setjhaba mehlaena.

Ke ikutlwa ke utlwile bohloko haholo. Ke tlo tlameha ke ntshe tjhelete e leng hore ne ke sa ikemisetsa hore nka e sebedisa letsatsing leo, hore ke tshware taxi ke ye mosebetsing ka ha nako e se e nsile. Letsatsi la ka, le ne le hloname haholo. Pelo ya ka e sa le ke isitse pelo mafisa letsatsi ka ofela.